Bakganni ba tena ba sena mamello tseleng tjena, ke ka hobane o kganna koloi ya hao, o kganna le ya motho e mong. Heh ke sephethephethe fela ka hara ditsela, o so ntso na le kelello e o jwetsang hore mo ke yang teng ke late kapo ke tla fihla neng neng ke yona ntho e etsang moferefere ka hara ditsela. Bakganni ba ditekesi bona ba atisa ho tshwara dibetsa tsa dithunya, ha ke tsebe hore na sethunya ba utlwile ho thweng ka sona.

N one ke mmila o batlang ho re wena o le mokganni, o inehe pelong ya hao hore mona ke kganna ka tsela ena e ke e batlang e leng tsela hloko hore, ke tle ke fihle ke bolokehile moo ke yang teng. Ke mmila o sephethephethe, empa ona mmila ono wa dumela hore ka nnete o ka palama ha o le mokganni.

Sena ke bona se bakwa ke pelo tse mpe feela ho rona batho, hobane ha o bona hore motho o wa tswelella, o tshwanela ho ikatametse ho yena o ko mo botse hore na o etsa jwang.

Ee batho ba ka e sebedisa metro rail, hobane ka mehla ke ke bone e ka e bolokehile, e fihlisa batho ba phela ha ke so ka ba ke utlwa mathata ka yona. Le ha ke e bonela hole hobane ke bona di-television-eng, ke utlwele le di seyalemoyeng, ke bona e le yona e kang e lokile.

Monghadi, monghadi ke kopa ho tseba hore na ha e sa le re emela sekepe hore se tla fihla le diphahlo tsa rona. Athe ho etsahalang, re kopa ho tseba re utlwe ka lona hore na se etsahalang ke eng, kapa le ke ke la nka bohato lona hore re bone hore na diphahlo tsa rona rea di fumana na.

Ke hobane ha hona batho ba hlokomelang na ditsela tsa diterene di ntse di le maemong a matle, hobane ha o ne ho na le batho ba ntseng ba di hlokomela e ka be ditsela tseno ntse di le hantle.

Nka rata ho tsamaya hoseng ha ke palame tekesi, ke ya mo ke yang teng, hobane ha o tsamaya mantsibuya, mantsibuya ho se ho e na le ntho tse ngata. Batho ba kgannang, ba kganna ba nwele, ba bang ba kganna ba se na mamello, e ba moferefere fela.

Jo ho bile monate ho tsamaya leeto le abuti wa ka, a kganna ha monate ke robetse ka koloing, ke sa utlwi le hore ke tsamaya ka koloi ene ka ke robetse ka tlung ha ntse ke phaphama, ke tshoha fela hore haebo, ntse ke le ka hara koloi re ntse re le leetong empa ntse itsamaela ha monate koloi o sa utlwile hore e kena dikotsing kapa e feta kae, aa re itsamaetse ha monate. Abuti o kgannile ha monate, ha re fihla ra e ja dijo tsa rona tse ne re iphehetse tsona ka tlung, re ne re phehile nama ya kgoho e re e hlahileng hae, re phehile le bohobe bo re iphehetseng bona. Re ile ra nka leeto la rona jwalo, ra fihla ra ema re fihla Qacha ra ka ra nka kgefu ra phomola hanyane ha re tloha ra tloha ra nka leeto la rona le re isang Maseru ho fihlela re iphihlella ha monate.

Motswalle wa ka, ka letsatsi le leng ke ha ke yo palama sefofane. Ke ne ke itshwaretse hee mofao wa ka le dintho tse hlokahalang ka sefofaneng bo metsi jwalo. Ho monate ho palama sefofane, ee empa ke bile ke batlile ke otlwa ke nako, ha o ya sefofaneng o batla o tshware nako e bang o e behetswe ticket-eng ya hao hobane, ka nako ya sona le sentse le fotse line sentse le yo kena sefofaneng. Empa ke bile morao ka motsotso feela empa ba nghauhela ba nkenya line-ng ya sona, ra palama ra nka leeto la rona, ra itsamaela hantle ka nnete. Yoh o ko se palama mokgotsi.

Oh mokganni re a o kopa, kea o rapela hle ngwana motho. Ha ko be le mohau wa batho bana ba baholo ba batlang ho palama o sa batleng ho ba palamisa. Nahana fela ha e se le wa hao motswadi, e ka ba mme kapa ntate a sa fetwa ke motho feela, a sa mo palamise ka ha re a tseba batho ba baholo ba kgathatsa, mpo hauwe hle re mamelle fela, re tiisetse ke batswadi ba rona le rona bana.

Ke nahana hore taba ya ho hiriswa ha dikoloi, e tswela bahahlaudi molemo hore ba fihlelle moo ba batlang ho ya teng ka nako efe kapa efe.